Ndiwuthanda kakhulu umculo yesiNtu, ndiwuthanda kakhulu imfene. Ngowona mculo olungapheliyo ubusuku ndiyawumamelanga lowo, ndiwuthanda kakhulu ndivele nje ndikhumbule . Andizazi nokuba ndikhumbula phi kodwa undithatha ndibeke, undithatha undise apho ndingaziyo noba kuphi. Ndiwuthanda kakhulu umculo wesiNtu. Ndihlala ndizimamelele imfene ooInkunzi Emdaka, ooSalabemsuma, abantu endihlala , ooNJEMBOQO, ndim lowo. Ndiwuthanda kakhulu umculo wesiNtu. Yho, ndiwuthanda kakhulu!

Idlulisiwe idlule idlule futhi ke idlulisiwe nje, isaza kudlula. Nathi sayidluliselwa nathi sizoyidlulisa, nabo sizoba dlulisela bazoyidlulisa. Nabo bazobe bedluliselwe, bazodlulisa izizukulwana zabo nezizukuzuku zabo. IsiXhosa sityebile njengoba kuye kuthiwe amade ngawetyala kodwa apha amade ayingawo awetyala. IsiXhosa sityebile futhi kunjalo nje asitolikwa, sawuhlala sidluliselana njalo ngombengo omde ongasoze uphele.

Isikolo sasezilalini asohlukanga kakhulu, kuphela yindlela oye uthi uphiliswe ngayo ngabantwana abafunda apho kweso sikolo. Abakuthathi nje ngomnye wabo ngoba wena usuka kwisikolo esisedolophini, nto leyo ingalumkanga. Izikolo ezininzi bayayenza abantwana loo nto leyo, ngaphaa koko akohlukanga kakhulu, kohlukile kona phaya naphaya ngokobuxhakaxhaka. Ngoba izikolo ezisemakhaya abukho ubuxhakaxhaka, kunqabile, akufani nakwiizikolo ezisezidolophini. Umohluko endibubonayo ngulowo, igqibele ke ngoku imfundo yasezilalini ihambela emva kunemfundo yasezidolophini.

Mna ngokunokwam ukubona kulungile abantwana abasazi isiNgesi. Ezikolweni bafunda isiNgesi, bathetha isiNgesi siphuma ngeempumlo, noba sebefuna ntoni kuthethwa isiNgesi. Wena mzali dlala indima yakho emntwaneni wakho, qiniseka xa elapha kwakho ukubana akuthethwa siNgesi, kuthethwa ulwimi lwakhe, isiNtu sakhe azotsho angazulahla. Azoyazi imvelaphi yakhe, angalahli isiNtu sakhe. Funeka uqinisekisise apho wena mzala uba xa kusekhaya, makuthethwe ulwimi lwasekhaya lwesiNtu. Xa esesikolweni makapitilize ke, athethe isilungu kodwa xa engena ngeegeyithi zakwam, masithethe ke ngoku isiNtu nomntanam. Enkosi.

Umngcwabo endakhe ndaya kuwo ngumngcwabo wamawele. Kwenzeka into endandiyiqala mna ngoba ndandiqala ukuyo ngcwaba amawele. Kwaqale xa sifika emangcwabeni kwafakwa iwele eli liphilayo engcwabeni. Hayibo, ndothuka ndothuka apho, ndothuka! Kwaphantse kwawa namanzi endandiwaphethe xa ndibona kusenzeka leyo nto. Ndithi hayibo, ufakwa kanjani umntu ephila engcwabeni? Bazothi abaziyo hayi kuqale kwenziwe kanje xa ngaba kungcwatywa iwele, kuye kubizwe iwele lalo ungcwatywayo eliphilayo lifakwe kuqala, liphume kuzofakwa ke ngoku eli lingasekhoyo. Yho, yandothusa kakhulu leyo nto! Ukuhamba kukubona.

Ukulobola kubaluleke kakhulu, kubaluleke kakhulu esiNtwini. Kubalulekile ulobola ngoba ngelaa xesha ulobola intombi le uyicelayo, yenye yeendlela zokuzithoba kulaa mzi ucela kuwo intombi. Yenye indlela yokuzisa kwizinyanya zalaa mzi ucela kuwo intombi. Yenye indlela ebonisa ukungawudeleli laa mzi, yiyona nto ongabanika yona, yiyona nto ongababonisa yona ukubana awubadileli, uyabulela ngokubana bakunike intombi yabo. Bayithembe ukubana izawuphatheka kakuhle ezandleni zakho.

Kwezinye iindawo injongo iseyiyo le yesiNtu esizaziyo, kwezinye iindawo nakweminye imizi. Umzekelo uye ufike kweminye imizi bathi bafuna iinkomo ezihamba ngamanqina, abafuni mali. Bakuxelele uba sifuna ilitye lokuguba. Uyabona abantu abanjalo bayakubonisa ukubana asizanga malini yakho kuphela, senza ngokwesiNtu, senza ngokwendlela esasifundiswe ngayo ngabadala nangookhokho bethu. Kwezinye iindawo ke nakweminye imizi beza bejonge imali, enye nenye abayijongi, bafuna nje imali. bona basijongele ingeniso abajonganga siNtu. Injalo yona, eyi.